Mitlangu lowu ndzi wu tsakelaka swinene i ntlangu wa bolo ya milenge hikuva bolo ya milenge yi dyondzisa swo tala swinene naswona wa kota ku ku ti hlanganisa na vanhu van'wana loko u ya vona ntlangu wa bolo ya milenge loko yi tlanga naswona ntlangu wa bolo ya milenge yi na yi hlawulekile swinene eka mina.

Tindhawu to ya khidela eka tona laha vanhu va ya ka ku ya hlambela eka tona tindhawu leti ku tshamaka swiharhi kona laha va vonaka na ku dyondza hi swiharhi swo hambanahambana tindhawu to endzela laha vanhu va vonaka mixakaxaka ya tindhawu hi ku hambana ka yona na ku hlangana na vanhu va ririmi rin'wana.

Ndzi ehleketa leswaku mitlangu yi fanele yi nyikiwa nkoka lowu ringanaka hikuva u nga kuma leswaku van'wana vana lava yaka eswikolweni va nga kotiki nchumu kambe va nga va va nyikiwile eka swa mitlangu naswona loko swa mitlangu swi va kona exikolweni swi endla leswaku vana lava va nga nyikiwa eka swa mitlangu va va na ku dyondza hi swona va ya emahlweni leswaku va ta kota ku humelela kambe loko swi nga nyikiwi nkoka wo ringana swi endla leswaku lava va kotaka swa mitlangu va nga humeleli.

Ndza pfumela hikuva loko vantshwa va ri karhi va ti hungasela hi swa mitlangu swi nga endla leswaku va ya emahlweni va ri karhi va va eka swa mitlangu kambe loko va nga endli swa mitlangu swi nga va endla leswaku va nghenelela ka vugevenga hikuva vugevenga byi endliwa hi vanhu lava va pfumalaka xo xi endla naswona vanhu lava va nga swi tiviki leswaku va endlela yini swa vugevenga kumbe ku nga va ku ri ku ekaya a ku na nchumu loko u ri mitlangu wa kota ku ya emahlweni u tlangela matiko xihandle leswi endlaka leswaku u kuma mali leswaku yi ta ku pfuna ku ri u nga endli swa vugevenga.

Ntlangu lowu ndzi wu tsakelaka ngopfu i bolo ya milenge ku va ndzi tsakela bolo ya milenge hikuva na mina ndza tsakela leswaku ndzi va mutlangi wa bolo ya milenge a ndzi tshame ndzi tlanga bolo ya milenge ndza ha ri exikolweni kambe a ndzi kotanga ku ya mahlweni hi yona hikuva loko u fikile eka giredi ya le henhla a va ha pfumeli ku ri u ya tlangela bolo ya milenge ku va ndzi tsakela bolo ya milenge hikuva vanhu va kona va tlanga va ti yimiserile naswona ntlangu lowu i ntlangu wa kahle eka vavasati na vavanuna.

Ndzi nga hlamusela leswaku Banyana Banyana i bolo i bolo ya milenge leyi tlangiwaka hi vavasati leyi kucetelaka wansati un'wana na un'wana hileswaku bolo ya milenge yi nga ha tlangiwa na hi vavasati hayi vavanuna ntsena naswona mitlangu yo tala leyi nga kona vavasati va nga ha yi tlanga hayi vavanuna ntsena naswona Banyana Banyana yi tlanga swinene leswi swi nga ta kucetela vanhu lava va lavaku ku yi tlangela leswaku va tlanga va swi kota.

Munhu loyi ndzi n'wi tivaka leswaku a ti hlanganisa na vanhu van'wana swi n'wi pfune njhani swi n'wi pfune hikuva ku tlanga mitlangu yo hambanahambana leyi nga kona laha misaveni swi pfuna munhu ku ri a tivana na vanhu van'wana na van'wana a tivana na vanhu va le henhla lava va nga ta yisa ntlangu lowu a wu tlangaka emahlweni leswaku a tiviwa hi vanhu va matikoxihandle a tlangela vanhu va matikoxihandle leswi swi nga ta n'wi endla leswaku a va a humelele eka ntlangu lowu a wu tlangelaka hi swona swi nga ta va swi n'wi pfunile munhu loyi ndzi n'wi tivaka.

Ku sivela vugevenga e-e hikuva vanhu va ha ya emahlweni va yiva hambi mitlangu yi ri kona lava va yivaka ngopfu ku nga va ku ri vanhu vo endla mitlangu hikuva mitlangu yin'wani yi tlangiwa hi swilo leswi swigevenga swi yi tirhisaka ku ba vanhu lava swi vugevengaka swigevenga swi nge koti ku siveleka hi mitlangu hikuva vanhu va kona va rhandza ku gevenga kambe swa mitlangu a va swi tekeli enhlokweni veri mitlangu a yi na nkoka kambe vugevenga hi byona byi nga na nkoka hikuva byi va nyika mali.

Ku va mfumo wu seketela bolo ya milenge ya vavasati wu nga endla timhaka ta ku tivisa bolo ya vavasati eka vanhu lava va nga kotiti ku ku tlangela bolo ya milenge hikuva va va va chava va nga kota ku va fikisela leswaku va ta kota ku ta va ta tlangela bolo ya milenge naswona va nga va xavela leswi lavekaka leswi va tlangaka hi swona leswaku va ta va komba leswaku va va seketela va nga va nyika sapoto laha va tlangelaka kona.

Ntirho wa nenge mutlangi a nga teka goza rin'we na bolo nawu wa tisekono tinharhu mutlangi u fanele ku hundzisa bolo ku nga se hundza tisekono tinharhu loko a heta ku yi kuma ku tisirhelela hi nharhu ya minenge valweri va bolo va fanele ku va va ri eka mpfhuka wa minenge yinharhu eka mutlangi loyi a nga na bolo ku va vatlangi va nga hlangani kumbe ku khomana vatlangi va nge swi koti ku khomana hi nyama na vatlangi van'wana ku hundzisa kumbe ku hoxa bolo a xikarhi ntlangu wu sungula hi ku hundzisa bolo hi le xikarhi eka sekele ya le xikarhi.

Tanihi mudyondzisi ku va ndzi tiva leswaku vana lava ndzi va dyondzisaka va kota ku tlanga bolo ya milenge kumbe bolo ya mavoko ndzi nga va vutisa leswaku eka bolo ya milenge ku va munhu a va mutlangi u tlanga njhani naswona bolo ya milenge loko munhu a ri endzeni ka girawundi ku va ku karhi ku humelela yini na le ka bolo ya mavoko ndzi ta vutisa ntano leswaku ndzi ta kuma vuxokoxoko hi bolo ya minenge na bolo ya mavoko ndzi ta vona leswaku hi swona leswi va swi vulaku na naswona ndzi nga va tshemba leswaku va tlanga bolo ya milenge na ya mavoko.

Mimbuyelo ya ikhonomi vanhu lava va kotaka ku tlanga swa mitlangu va kwala tikweni va nga kota ku tihlanganisa na va le handle leswi nga ta endla leswaku va kota ku tiva leswi va le handle va kotaka ku tlanga swona na lava nge le handle va nga ta tiva leswi hina va kwala va nga fika kona hi kotaka ku tlanga swona leswi swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi ya ehenhla hikuva ha kota ku vhakacha kwele matikoxihandle loko ku ri na mitlangu laha va nga ta kota ku yi rhurhela ku fana na loko hina hi va rhurhela swo biha swa kona swi nga endla leswaku ku nga va ku ri vugungundzwana leswi va nga ta kota ku hi yiva kumbe ku hi dlaya.

Mitlangu yi pfuna laha tikweni hikuva vanhu va swi kota ku tivana na vanhu levo hambanahambana laha va nga ta kota ku dyondzisana mitlangu hinkwayo leyi va yi kotaka hi ku hambanahambana ka yona va nga kota na ku endzela tindhawu leti mitlangu leyi yi kumekaka kona leswaku va ta kota ku pfuneka ku va va twisisa mitlangu leyi leswi swi endla leswaku vanhu hi voxe va khomana va kota ku pfunana va hloniphana na ku tsakelana hi ku ya hi ku va tlangela mitlangu yihi.

Epu ya Facebook, epu ya WhatsApp-u epu ya TikTok, epu ya YouTube epu ya Google Meet, epu ya Teams epu ya Chrome.

Ndzi nga va byela leswaku hi sungulisa ehansi hi ta kota ku vona leswaku i mani a hoxile kumbe hi vona ntlangu lowu a ni ri ku wu tlangeni eka inthanete na munhu loyi a ni tlanga na wona leswaku hi ta vona ku ri i mani a hoxile xin'wana xa kona magoza lama ndzi nga ta ma teka ku kombisa leswaku a ndzi na nandzu ndzi nga va byela leswaku hi nga sungulisa endzhaku hi tlanga kambe ku vona leswaku i mani a nga ta endla xihoxo ka nkarhi wa sweswi.

Mintlhontlho leyi va ka kona ehenhla ka ku cincana ka mindhavuko hi nkarhi wa swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava vanhu vamatikoxihandle va kota ku dyondza mindhavuko ya hina na ku hi dyondzisa mindhavuko ya vona leswi endlaku leswaku hi tivana hi ri vanhu na ku hambana ka hina naswona hi nga kota ku pfunana njhani leswaku hi twanana na ku va hi tsakela mitlangu kumbe mindhavuko ya vona ku ya hi ku vanhu va huma kwihi.

Ndzi pfumelelana naswona mitlangu ya pfuna eka vana va xikolo va kota ku vulavula hi ndlela ya ku va va nga chavi kumbe ku vulavula hi ku titshemba hikuva loko vana va nga koti ku vulavula kambe loko a tihlanganisa na mitlangu leyi a kotaka ku yi tlanga u nga kuma leswaku hi yona yi nga ta endla leswaku a vulavula a chuchekile naswona a nga ri na ku chava leswi swi ta endla leswaku vana va ringana hikuva hi va hi karhi hi pfuna vana hinkwavo hi tindlela hinkwato leti hi nga ta kota ku va pfuna hi tona.

Ku va vadyondzi va tlangela mitlango leyi nga kona exikolweni swi pfuna vanhu lava va nga kotiku ku vulavula hikuva swi nga endla leswaku va kota ku vulavula loko va chuchekile naswona hi ku va va tlanga mitlangu leyi va yi tsakelaka kumbe va yi kotaka, leswi swi ta pfuna ngopfungopfu hi rihanyo ra miehleketo leswaku vanhu va tshama va ehleketile leswi swa kahle naswona swi nga sivela mimoya yo biha leyi vana va dyondzisanaka yona.

Leswi endlaka leswaku ku rima swirhapa swi ku ntshunxa miehleketo kumbe swi vuyerisa eka wena hikuva loko u pfumala xo xi endla ekaya wa swi kota ku rima swirhapa u byala swimilani kumbe swakudya swo aka miri leswi u tsakelaka ku swi dya leswi swi byariwaka u pfumelaka u ku kuma mali ya ku swi xava, naswona swi endla leswaku miehleketo ya wena yi tshunxeka hikuva a wu nge he hleketi ngopfu naswona swa vuyerisa hikuva swi ngetelela swakudya leswi akaka miri.

Loko munghana wa mina a ndzi tivisa hi nchumu lowuntshwa wo ti tsakisa a ndzi ta n'wi byela leswaku hi nga famba swin'we hi ya swi endla leswaku hi ta vona ku ri himpela nchumu lowu hi nga kota ku va hi tsaka loko ho wu endla hi ri vambirhi, naswona ndzi nga n'wi byela leswaku loko ku ve swa hi tsakisa hi ta hamba hi wu endla nchumu lowu hikuva swi nga endla hi kota ku hlangana kumbe ku vulavula ngopfu loko hi ri karhi hi endla nchumu lowo wo ti tsakisa.

Ina swilo swo ti tsakisa swi nga dyondzisa ku laya ni ku lehisa mbilu hikuva loko munhu a nga twi wa kota ku n'wi byela leswaku loko a pfumala xo xi endla a fambi a ya tlanga mitlangu leyi a kotaka ku yi tlanga leswaku a ta tshika ku phungela, naswona swi endla leswaku a dyondza ku va a layiwa hikuva loko u n'wi byela leswaku a endla swo karhi u vanga swi lavi kambe loko u n'wi byela hi swilo swo ti tsakisa u ta swi lava naswona u ta kota ku dyondza leswaku loko manana kumbe tatana a ni byela swo karhi ndzi fanele ndzi ya.

Nkarhi wo tsakisa lowu ndzi nga endla ntirho wa mina wo ti hungasa ni vanghana va mina i nkarhi lowu ku va ka ka ha xile naswona hi nga kota ku tlanga na vanghana ku fikela laha ri yaka ku peleni, naswona hi nga tlanga mitlangu leyi hi lavaka ku yi tlanga ya ku kala hikuva loko ndzo va ndzi sukile ekaya nampundzu ndzi tirhile mintirho ya le kaya ndza swi kota ku tlanga ku fikela laha ri yaka ku peleni.

Ku va vanhu van'wana va teka swifaniso leswaku swi va pfuna ku tsundzuka minkarhi leyi va yi tsakelaka ndzi ehleketa leswaku swa tirha hikuva loko u kumi vanghana u endla swa ku tlanga kumbe leswi mi tsakisaka mi teka swifaniso kumbe ti-video, ma kota ku swi tsundzuka loko mi tshamile mi karhi ni burisana leswaku khale ka hina ha ha endla swilo leswi naswona yo ha swi hleketa swilo leswi.

Ntlangu wa ndhuma lowu nga va kona wa tiko ra ka hina na tiko ra le handle leyi ndzi yi tivaka i ntlangu wa bolo, laha vanhu va phikizanaka hi ku a tlanga bolo va vona leswaku hi xihi xipano xa bolo lexi xi nga ta wina naswona ku va vanhu lava va tlanga bolo i mani a nga ta wina, ntlangu lowu a wu ri ntlangu wa kahle lowu wu nga endla leswaku tiko ra hina ri hlula eka tiko ra le handle a hi tsakile swinene naswona a hi ti ndhudhuzela hi vatlangi lava va nga tlangela xipano xa tiko ra hina.